Ke motho ya tla tsamaya a qala meferefere fela hara sebaka. Le ka polelo tsa hae le mantswe a buang, o tlameha hore o hlokomele hantle o tlo tsebe hore o mo bone hore ke motho a nang le matshwao a hore kannete hana botle ba kelello. Le hore tse ding tsa dintho ha di bua, o tla tsamaya a lebala kapa hona ha fihle hape ao phethele tsona hape-hape.

Hore o tle o tsebe kapa o bone hore o motho ya nang le lefu la kankere, ke hona re tla bona hona jwale ka phepo e seng ntle ya letlalo la hao. Le ha o ntso o tsamaya o bona o lahlehelwa hona jwale ke moriri. Empa mare hee, jwale hore mehato o ka e nkang hore oe lwantshe. Ke ha o ka ya sebakeng sona sa kokelo hore ba tle ba tsebe hore ba etse hona jwale diteko ho wena hore ba tle ba fane, ba fumane hore thuso oe hlokang ke e fe?

E batla e ba tshokodiso e kgolo-kgolo hore ebeneng ba bang ba batho bona ha ba fumantshwe dithuso ka hare ho dipetlele kapa ho ditleliniki bakeng la hore dipidisi ebe di di siyo. Sena sona jwale se fihla se re bakela mathata ka hore le batho bona ba amanang kapa ba dulang le bakudi bana. Ba kopana le ditsietsi letsatsi ho tjhaba le ho dikela hobaneng ba be ba hloka yona thuso yona ya treatment-e.

Ekaba ele ntho, e ka tloha ele ntho ele bohloko haholo. Empa feela mara ha ho seo se ka bang sa etsuwa. Le ha feela ba ka sokola ha ba fihla mahae hore ba tle ba tsebe ho phela. Empa feela hang ha motho a se a tlohetse mosebetsi ka lebaka la hore o sa ile pensheneng a le moholo. Tlametse a be le batho beleng hore ba ka mo hlokomela.

Nakong tsa jwale re fihla jwale re bona ka hare dipetlele kapo ho ditleleniki batho ba sebetsang ho tsona, ele batho ba tswafang haholo ebina ba sena kutlwelo bohloko. Empa fela sena mare hona, e tlameha hore se lokiswe ka hore batho ba tle ba fumantshwe thuso ka meriana ka hare ho dipetlela kapa ka hare ho ditleleniki. Hobe ho bile, hobe ho kenywe kapa ho hiriwe batho beleng hore ba tseba batsi ka ka mosebetsi ona.

Nka ba jwetsa hore kannete ba ya re phoqa ele mmuso eleng hore o sebetsa ka setjhaba. Hoba ha o wa tlameha hore di-ambulance di tle di hlokehe hona ha batho ba hloka thuso. Ke ikutlwa ke le bohloko haholo ebile ke wele moya ka lebaka la hore motho a ka lahlehelwa ke bophelo.

Jwalo ka ha ke le motho a tsebang haholoholo ka ho lokisa metjhini ya di-x-ray. Nka kgona hore nna ke tle ke tlise hona le batho be ke sebetsang le bona hore re tle re tsebe hore lokisitse mosebetsi wa lona mmoho. E baneng hee, rona re tlatla re fumana hona tjhelete ya ho patalwa ha re qeta ho phetha mosebetsi oo.

Hore batho ba tle ba bone hore meriana e ba e rekang ke e netefalletsweng. Ke hore pele ba reka moriana ba tle ba o shebe pele hore na o na le tsona tsa government-e hona, hona moo dinthong tsa tsona.

Ha se motho mang le mang ya ka ipulelang sekolo hona sa ho bolotsa. Batho ba tlamehang hore ba bule dikolo tsa ho bolotsa, ke ba tsebang haholoholo ka taba tsona tsa ho bolotsa. Mme ebile le bona ele batho ba sileng ba tswa hona ho bolotswa. Ba ruteha haholoholo, ebile ba fumana tsebo ka taba tsa ho bolotsa.

Nka etsa bonnete ba hore ke motho a fumanang dijo tsona tse nepahetseng tsa ho aha masole a hae a mmele. Le hore o dula a hlokometswe, a hlapisitswe hore a tle a dule a hlwekile. A tla fumane le taba tsona tsa dipidisi tsa hae ka bo nako hore a tle a se ke a kopana le kotsi.

Banna ba sebetsang mosebetsi e kotsi ke ha ka ba fumantshwa hona jwale di-insurance mesebetsing ya bona. Le ha ka ba fumantshwa tsona diaparo tsa tshireletso hore ba tle ba tsebe ho sebetsa ka tsela e nepahetseng.

Ha se taba e ntle haholo hoba batho bana ke batho beleng hore le bona ba ile ba itela hore ba tle ba sebetse, ba re hlokomele, ba bone hore re hotse hantle. Le nna ke tlameha hore ke tle ke etse ka hohle, ke leke ka mahlakore ohle hore ba tle ba hlokomelwe ebile le bona ba tle ba bonahale hara ditjhaba.

Ke ha ba ka ba fumantshwa sebaka sona sa kokelo moo ba tla ya teng, hona ba fumantshwa haholo ka taba hona tsa ho itlhokomela haholoholo ha ho fihlwa tabeng tsona tsa thobalano. Le hore ba tle ba tsebe hore ba je hantle, ba be ba bolellwe hore mefuta e ba loketseng ya dijo ke e feng?

Ho ya ka nna, ehlile ho bonahala haholoholo dikolo dina le yona budget-e ya hore sekolo se tle se fepe bana dijo tse nang le phepo. Ka hobane dikolo, ke dikolo tse leng hore di sebedisana le government-e. Mme hona le tse ding tsa ditjhelete tseo batswadi ba di ntshang bakeng sa tlhokomelo ya bana ba bona, mme jwale dikolo di tlameha hore di tle di fumane batho bana ba tsebisisang haholo ka taba tsona tsa ho jala le ditshimo.

Nna nka fetola taba ya hore batsofe ha ba tle ba fuwe tlhokomelo ke batho beleng hore bana le tsebisiso haholo ka tsa batho ba baholo. Mme ba phela ba sebetsa ka hare ho dibaka tsa ditokelo, mme ba le tlase ho molao.

Melemo ya lebollo ke ho aha le ho ruta batho ba bo ntate kapa ba bashemane haholoholo ka setso le boitshwaro. Mmoho le tlhokomelo hara ditjhabatjhaba.

Ke nahana e bakwa ke hore batho ka bongata ngata ha bana bophelo bona bo lokileng mme ba hloka dithuso.

Ke ha ba ka kopana mmoho mme ba tsebisana, ebile ba rutana haholo ka e meng ya meriana eleng hore ha ya ngolwa hore dipheko tsa yona ke eng? Mme ya ka hare ho ditekolo hore e tle e tsebisahale kapa e netefatswe hore ke yona e loketseng hore batho ba ka e sebedisa bo bakeng bona ba bakudi ba bona.

Le bona e ntse ele batho, mme bana le tokelo ya hore ba tle ba fumantshwe meriana bakeng sa bophelo bo botle.

Ha ke tsebe letho ka postpartum contraception.

Oe kenya tshebetsong ha ele hore ho etsahetse hore motho o kula haholoholo mme o dula hole le dibaka tsona jwale tsa kokelo. Mme kannete o tla mo etsetsa tsa ditlamamatlama tse leng hore di ka fihla tsa mo fodisa. Sena sona re ithutile ho batho ba baholoholo hona ba, hoba bane ba phela ka yona tsela eo hore ba tle ba netefatse hore bana le bophelo bo lokileng.

Ekaba course ena ya first aid e netefalleditswe ebile e molaong na? Ekaba hape ele hore nka kgona hore ke tle ke thuse bakudi na ka tsebo e nka e fumanang hona course-ong ena ya first aid?

Ke le moahi ebile ke le motho ya neng a hloka thuso sebakeng sa kokelo eleng hore o CEO ho yona. Re fihlile kannete ke kula haholoholo ke hloka thuso ka letsatsi la Mantaha. Empaneng, re ile ra hanelwa hore re tle re kene ka sepetlele, re fumantshwe thuso ka yona lebaka le neng re tlile ka lona.

Bohlokwa ba ho hlapa matsoho ke ho thibeletsa ditshila le di-germs hore di se ke tsa ikahela ka hare ho manala a hao le matsohong a hao. Hoba kannete re a sebedisa hore re tle re tje. Jwale hoo, ho re thusa hore re se ke ra kopana le tse ding tsa bokudi. Hore re tle re tsebe hore re bolokeheng, re tlametse hore re hlape matsoho, re thibeletse taba tseo ho se re ame.

Ke nahana mmuso o tlamela ho etela dimmaraka tsena hore o tlo tsebe hore o kenye tlase yona tekolo le yona patlisiso ya nnete hore na meriana ena, e na le yona melemo ya ho thusa batho na?

Batho bana ke nahana hore mabaka a bona ke hore ha bana dipalangwang tse leng hore di ka ba fihlisa hona dipetleleng. Kapa tsona ditjhelete tsa hore ba tle ba batle dipalangwang tse tla ba isa teng hobane di kokelo kapa dipetlele tsa bona di hole le metseng ya bona.

Tjhehe, ke nahana hore batho bana ha ba fumantshwe tlhokomelo ya tsa bophelo bo botle hantle. Ka lebaka la hore ha hona yona batho banang le tsebisiso e kgolo-kgolo ka tsa bophelo bo botle, moo ba ka fihlang ba thuswa teng le dipetlele. Kapa dibaka tsa kokelo di hole le bona.

Nka mo botsa hantle hore na a ka thabela ha o ka sebedisa yona puo e feng ya leleme hore a tle a kgone hore a utlwisise?

Ntho eo ke sa e thabeleng ka dipetlele tsa toropo, ke hore ha o sena tjhelete kapo o sena hona bokgoni ha o kgone ho fumana thuso.

Tjhehe, ke nahana ha se mohopolo o motle. Hoba motho ka mong o tlameha hore a itlhokomele ka matsatsi ohle. Ka matsatsi a mang o ka fumana ba bang ba batswalle ba hao, ba sena hona hore ba ka o thusa.